Nna data ya ka e sebetsa nthong tse bohlokwa feela. Ho tshwana le hona jwale, ke bala ko UNISA jwale e tlameha ho sebetsa hore ke etse mosebetsi wa sekolo. Ka tsela eo ke reka data ha nngwe kgweding, hodima e bang rekelang yona kapa e bang mphang yona ba UNISA hore ke kgone hore le nna ha kgwedi e fela e fele, ke ntse ke kgona hore ke kene ke etse mosebetsi wa sekolo.

Nna mohala thekeng wa ka, o sebetsa haholo ha ho tluwa dinthong tsa sekolo. Tsatsi le leng le le leng ke tlameha ke kene ke shebe hore ha ke na mosebetsi wa sekolo. Ke shebe hore haona titjhere a tlilo re badisa tsatsing leno nong. Hoba re bala, re mo shebelletse ka phone. Jwale tsatsi le dikelang le le tjhabang. O tlameha o etse bonnete ba hore wa kena, o kgone hore le wena o tsamaisane mmoho le barutisi mmoho bao o balang le bona.

Ha o batla ho ba influencer ko YouTube, o tlameha hore o be le ditaba kapo le tsela eo o ka hehang batho hore ba tle ba latele channel-e ya hao. O ka qoqa ka dintho tse ngata tse fapaneng. O ka bua ka ho itshasa hwa ha sefahleho, e leng makeup-o. O ka bua ka ho loha. O ka ba motho a yang moo ho jewang, o bontshe batho mo ho jewa dijo tse monate. O ka ba motho a ipinelang ho etsetsa hore batho ba latele ntho tsa hao. Empa ntho eo o tlamehang o qoqe ka yona e tlameha e be ntho e tla etsang hore batho ba batle ho, kapo ba ba le ba be le tjheseho ya hore ba o latele.

Hore batho ba kgutlele nakong tsela tsa ho bala pampiri, le rona re tlameha re kgutlele re etse dintho jwalo ka kgale. Mola moo na o tla fumana hore ditaba ha di fumanehe mona sellathekeng sa hao ho etsetsa hore motho hoseng ha tsoha, a batle ho ilo bona pampiri le ditaba di ska sa hlola di bapatswa bo-television-eng. E be radio feela ho etsetsa hore batho ba kgutlele, ba batle ho bona dipampiri. Hoba ha o bala pampiring ha o tshwane le ha o bala sellathekeng kapa o di shebelletse, kapa o di mametse radio- ng.

Hela, nneso. Lebitso la lekunutu ke la neneng la mohla monene la neneng ne re bua ka lona, o sa le hopola nnana? Eya, ke la ne neng la neneng le ko butsitseng ka lona malobanyana.

Nna ke bona nako ya sejwalejwale e kgema le dinako haholo. Ka ho re hane se ka bona, re ne re ke ke ra tseba hore kantle ho naha ya rona ya Afrika Borwa, ho etsahala eng. Le diphatlalatso tse nonong ne re ke ke ra di tseba hoba ho hong ho ya re thusa. Ho tshwana le rona mohlolomong o motho a tsamayang, a tswe bo Afrika Borwa, a ye tse ding. Jwale o thuseha haholo ha o fumane diphatlalatso tse tshwanang le tsenono.

Radio station tsa kasi di bohlokwa haholo hoba di re tsebisa ka dintho tse etsahalang ka hara setjhaba sa rona. Ntle le bona re ne re ke ke re tsebe ditaba kaofela. Nahana fela ke dula hona mona, empa ke sa tsebe hore ha o pota ka nqena ho etsahala eng. Monate wa ho ba le radio station ke hore o tla tseba nthwe e nngwe le e nngwe e etsahalang setjhabeng sa lona, ebile o ke ke wa sitwa kapa wa fetwa ke letho.

Ho bua nnete, fela ke qetetse ho reka magazine kgale bona bo hlotseng. Hoba ha re sa bona bohlokwa ba ho reka magazine haebe ntho tseo o lo di bala mono nong kapa o lo di sheba moo, di ya fumaneha hona mona sellathekeng sa ka.

Dipapatso tsona di ya re sitisa, haholoholo haebe ho na le nthwe e bohlokwa eo o ntsong o etsa ka sona sellatheka sa hao. O tla fumana ka nako e nngwe ke nthwe bohlokwa haholo eo tlamehang ebe o sentse o e romelletse, empa ka baka la hore ho na le dipapatso tse tla o sitisa, e etsa dintho tse ding hore di be boima.